Kannete, mmino wa setso ke a o rata, ene o tsamaisana le mokgwa wa ka wa ho phela. Nka rata ho bona o bapatswa hohle mona seyalemoyeng.

E, ke ya ya mminong wa selemo wa Basotho. Eh ke ya Clarens. Ke ya le metswalle ya ka.

Motswalle wa ka, ka ha o tseba hore ngwanaka wa nyalwa. Ke tlo hata dipoto tsena. Ke hore ke tlo hata, ke tlo hata, ke tlo hata. Ke tlo pheha masutsa fela, ene ke tlo pheha dijo tsa Sesotho. Ke tlo pheha dijo tsane tsa nkgono wa ka tseo a neng a nruta tsona ha ne ke qala ho pheha. Ke re ho tlabe ho na le metoho, ho tlabe ho na le malamohodu, ho tlabe ho na le Moqebelo kwana ho tlabe ho na le dipabi. Ho tlabe ho ena le dikgwebo. Ho tlabe ho na le papa. Wa e hopola akere, papa yane e tshehla, e keneng ke o ruta yona? Ke tla be ke entse yona.

E, nka ba amohela ha ka.

Hai, nna ka maikutlo a ka, ha ke e thabele ho hang. Hobane bana bana ba hola sentse ba nahanne lenyalo. Ba nahana se ntse ba kgalla hore ba tlo nyaduwa ha morena. Ba nahana ha ba sa nahana ka tsa sekolo kapa eng, ba se ntse ba nahana fela ka lenyalo hore ha morena a ka nkgetha.

A nsetisitse ka baka la hore ke ile ka ba le swap haholo.

Madume, batho beso. Madume, Bafokeng ba heso. Nka rata ho le tsebisa ka mpho ya badimo e tla etsetswa Palesa ka ha o fumane mosebetsi. Mokete o tlaba ka Moqebelo hoseng ha hora e le ya botshelela. Diaparo le ka ikaparela mese. Ha batho ba bomme ba apara mese, ba bontate bona ba tla apara ona marikgwe empa ekare le ka akgela mahetleng kapa hona la apara dishweshwe tsa lona.

Ke bona e se le batho ba mmalwa fela ba boulellang setso sa bona. Hai, kannete hona jwale batho ba bang ha ba sa se boulella setso sa bona, ebile se ba rata setso sa batho ba bang. Basotho ba bang ba se ba rata ntho tsa Mazulu, ha ba sa thabela setso sa bo bona.

Lesela la Basotho lehlaso hantle Lesotho. Le entswe Lesotho, le entswe ka matlalo a diphoofolo.

E, bana ba ka ka nnete ke nahana hore tokoloho naheng ya Afrika Borwa e lower , hobane hona jwale o ka kgona ho bona batho ba batsho ba se ba kgona ho ikemela. Ha mmoho le bona batho ba bomme, o kgona ho bona motho wa mme a tshwere company. Company e le ya hae. O kgona ho bona batho ba bomme ba ikemetse bophelong, ba kgona ho iketsetsa dintho. Ene ditulong tse fapaneng o kgona ho bona hore batho ba batsho ba teng, ha se makgowa feela.

Ke nahana ha o sebedisa risepe ya setso. O kgona ho hopola mo o tswang teng. O kgona ho hopola le mantswe a itseng a nkgono mang mang a ileng a o jwetsa ha a ne a o ruta ho pheha tjena. O kgona ho hopola le hore o tswa kae o mang.

Mehla e tjhentjhile dintho di fetohile. Mehla e fetohile, malapeng e se e le mathata fela hobane ha re sa phela ka meetlo letsatsi le letsatsi. Dintho tsena lona ene di ama le bana ba ntseng ba tla ba hola hobane ba se ba bona ekare ho tjhong sena se fetotsweng ke sona se hantle. Ene ha ho jwalo, ntho tsena tse fetotseng e se e le ntho tse mpe kaofela.

Ke nahana hore ngwana o tlameha hore a ipitse ka setso sa ntate wa hae, hobane mme le ntate ha ba nyalana, mme o nka sefane sa ntate. Ene sefane sa ntate ke sona se nang le matla haholo, ka ha ho na le nako horeng ka bontate ha ha ba ile ba ho na le moetlo o etsuwang. Ngwana a ka kula ha sa etsetswa meetlo oo, ka hoo ke dumela hore ngwana o tlameha ho latela setso sa kapa ntate wa hae.